E bang o le motho a itshebetsang, o ka kgona hore o patale dintho tsa thuso ya bongaka. Hobaneng di-insurance di teng moo o ka kgonang ho patala kgwedi le kgwedi. Ha o le motho a itshebetsang, o patala ho tswa tjheleteng ya hao, o patala kgwedi le kgwedi hore o kgone ho fumana thuso ya bongaka ha o hloka, ha o e hloka. Wa kgona ho patala di teng di-insurance tse jwalo tse fanang ka thuso e jwalo.

Ha o batla ho reka lehae la hao seo o ka se etsang, o ka beha tjhelete. Wa e beha ho fihlela o nka qeto ya hore o reke ntlo e ratwang ko wena ka tjhelete yohle. O e patala ka tjhelete yohle. Ntho e nngwe hape o ka ya bank-eng mme bank-a ya o patalla ntlo eno. Ebe wena o ntso patala hanyane hanyane, o kgutlisa tjhelete ya bank-a ho fihlela o qeta.

Ke ne ke na le bothata ke bona moedi wa sekoloto o le tlase haholo le ditlhoko. Mme ne nka rata ha o ka phahamiswa. Taba ke hore dintho di teng tse ngata ntho yeo ke hlokang e batla e le tjhelete e ngata. E fetang mono, mme ke tla kgona hore ke amohele, ha o ka eketswa le tjhelete eo ke tla e kgutlisa hanyane hanyane ntse ke e patala hanyane hanyane.

Bank-a e tla mo thusa hore na o lokela ho sebedisa tjhelete ka tsela efe, le hore e tla boloka tjhelete ya hae ka tsela efe. Hore a ske a iphumana a felletswe ke tjhelete e ngata. Ka ha dibakeng tse ding tjhelete ha di tshwane, ha di tshwane. Ha di na boleng bo tshwanang mme ebang a batla tjhelete ho tswa ho bank-a ka mo fa, ebe yena o tla re lefa ka morao.

Dumelang ne ke botsa hore na ho etswa jwang ho sebediswa tjhelete jwang ka bobebe ka tsela e bolokehileng? Ha ke tsamaya ke ya England ne ke batla ho tseba hape le hore ke nka sebedisa ke tsela efeng e ke lokelang ho e sebedisa? Ke ka tjhentjha tjhelete ke tjhentjhela tjheleteng ya naheng eo ke yang ho yona ka tsela e jwang?

Ke tsebisa bank-a hore ha ke ne ke tsamaya ke lo hula tjhelete motjhining. Ha ke kenya karete ya ka, karete e ile ya wela. Mme ha e ka kgutla. Ke ne ke ka rata ho tseba hore na mekgwa eo ke lokelang ho e latela. Kamora ketsahalo eo ke e feng hape, ke re ka rata ho tseba hore na ebe le lahlehetswe ke tjhelete e moo kareteng kapa na e ntse e le teng? Ha le ka nthusa, ke tla be ke tla e fumana e ntse e le teng.

Seo nkileng ka se utlwa ka mashonisa se tshosang haholo ke hore motho o ne a mo kolota tjhelete, ya be eba motho ona ha patale. O ntsa a tjhetjhisa nako, a tjhetjhisa nako, a tjhetjhisa nako ho fihlela mashonisa a tsamaya a romela batho hore ba nke bophelo ba hae. Kamora nako e telele ya hore a mo kolote. Motho o la lahlehelwa ke bophelo ba hae ka baka la mashonisa. Ke taba e tshosang haholo eo ke ileng ka tseba ka yona.